Ukutyiwa kwezityalo zasendle andiboni ngathi kubalulekile ukuba zingatyiwa ngabantu ngoba ucoceko lwazo kungabeka abantu engcupheni, impilo yabo ingangakhuseleki ngoba ezaa zityalo akukho mntu uqinisekileyo ngokuba zilungele ukuba zingatyiwa ngabantu. Zilungele ukutyiwa zizilwanyana ezihlala endle, zezona ziselungelweni loba zingatya ezaa zityalo ngoba abantu bangasengcupheni, impilo yabo ingangahambi kakuhle xa besitya izityalo zasendle.

Amazwe athengisa izivuno, iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ndicinga ngokuba yiChina, European Union, ibeyi-United States, ibeyiAfrika, ibeyi-Asia kunye namanye amazwe anjengooMexico, Bangladesh, iiFiliphiyens, iTaiwan, iSouth Korea, namanye amazwe endingawabalanga ndicinga ngoba ngawo.

Ndingamcebisa ngokuba yeyona ndlela ingcono ukuba agoduke aye ezilalini, kulapho khona kukhona amasimi aphangaleleyo kunye namadlelo aphangaleleyo. Ngokuba apho akhule khona edolophini kungafuneka ethenge ifama kanti emakhaya ubuzawusebenzisa, amasimi namadlelo oobawomkhulu, umhlaba wasezilalini mkhulu kwaye uphangalele.

Into engakhawuleza ithi qatha kuqala kukuba inoba le nkomo eli xesha izalayo khange idibane nokulimala okanye khange izalele kwindawo emxinwa kwanzima ukuba mayizale ngokufanelekileyo, okanye ibe khona ulimalo oluthe lwenzeka ngexesha izalayo. Enye into endinokuthi ndiyenze kukuba ndibize oodokotela beemfuyo bakhe bazondijongela ukuba inoba yintoni ekhokelele ekubeni le nkomo ithi seyizele iphinde ife.